Indlela endiza kuninceda ngayo ndiza kunithengela amatanki, amatanki lawo aza kuthi athiwe ngurhulumente ukuzama ukuncedisana nani kwimbalela.

Le into ingamacala amabini, kungokuba abantu abanintsi abasebenza emaplasini abayanga esikolweni okanye ngabantu abadala, abanalo ulwazi lamalungelo abo. Kwelinye icala ibe ngabo aba bantu babasebenzelayo ababaxabisanga abanye abantu. Umntu ufuna abantu azawubabhatala imali encinci abazamsebenzela, akabahoyanga ukuba baziva kanjani ngento eyenzekayo.

Iinto onokuzilima ziinto ezifana nespinatshi, okanye ilethasi, okanye ibhitruthi, nekhaphetshu ungakwazi uba ulilime.

Kukufundisa abantwana abasezikolweni abangamantombazana ukuba nabo banayo indawo kwezolimo. Loo nto izawuthi ikwazi uba ikhulise abantu abayaziyo uba bangakwazi uba bayosebenza kwezolimo nabo.

Xa abantu basezilalini benemihlaba yokulima, bayakwazi ukuba balime imifino ezigadini zabo okanye ezintsimini zabo. Loo nto iyabanceda abanye bathengisele abanye kwalapha ekuhlaleni, loo nto iza kubenza ukuba babe nayo imali engenayo. Kanti abanye bangakwazi uba, abaneemoto, umntu alime egadini ahambe ayothengisa kwidolophu ekufitshane kuye.

Indawo yokugcina isivuno sakho ibalulekile, kuba isivuno funeka usikhusele singadibani nobushushu okanye nobumanzi kakhulu. Funeka ube nayo indawo apho usigcina khona sikhuselekile, sikwazi ukuba singonakali.

Iindlela zokugcina ubisi, ungalithatha ulibilise, ulithathe ulifake efrijini. Xa ulifake efrijini liza kuhlala ithuba elide, angeke likhawuleze libole.

Izinto ekunoba lula uzithengisa zizinto ezifana nezipinatshi, amakhaphetshu, ibhitruthi, amazambane. Zonke ezo zinto azidingi msebenzi kakhulu xa uzilimile egadini yakho, zidinga nje uba umane uzigalelela amanzi ngezo ntsuku.

Ukulima nokufuya kuyanceda ekubeni ungaxhomekeki ekuthengeni zonke izinto. Izinto ezifana nemifino nenyama uyakwazi ukuba uhlale unazo.

Izityalo ezilinywa phantsi komhlaba ezifana namazambane neminqathe iba zezona zityalo zichaphazelekayo xa imvula inetha ngamandla, kuba ziyathanda ukukhukhuliseka okanye zibole.

Ehlotyeni lixesha lokulima izityalo ezithanda ilanga ezifana noojongilanga okanye ulime ipesika, umbona okanye amathanga.

Xa imveliso kwezolimo incinci amaxabiso okutya ayanyuka, xa iphezulu amaxabiso okutya ayehla.

Kule mihla sebesebenzisa oomatshini bokuxhela. Oomatshini baya khawuleza ukodlula abantu.

Yindlela abantu abaphatha ngayo izixhobo zokusebenza, naxa beziphatha ngokungakhathali.

Inkxasomali esuka kurhulumente yenza amafama akwazi ukuba athenge izixhobo zokusebenza iifama zawo. Loo nto ibangela ukuba kuqeshwe abantu kuba ezi zixhobo ezinye zazo zifuna ukusetyenziswa ngabantu.

Indlela onokugcina ngayo inyama ixesha elide ize ingaboli kukuyithatha uyifake efrijini okanye wenze umqwayito ngokuyigalela ityiwa nezinye izinongo.

Funeka uqiniseke ukuba uyaya kumasebe karhulumente akufutshane nawe, okanye uzithengele wena uba uyakwazi uzithengela izinto zokugonya imfuyo yakho.

Iidyunivesithi zikunceda ukuba uphucule isakhono sakho ngokufundisa iindlela zokubona amathuba akhoyo nalapho loo mathuba angakunceda khona, nezinto onokuzilima kwenzela zikuncede kuloo mathuba akhoyo.

Abantu abaninzi bayayithanda imifino esemitsha ephuma egadini okanye efama. Ayifani nemifino ehleli ixesha elide kwiivenkile ezinkulu.

Kubalulekile akwazi ukuba uza kudinga malini ukubabhatala abo basebenzi bakhe, angaqashi abantu abaninzi angakwazi ukubabhatala.

Ikhona into ayizuzayo kuba ukufundisa kwakhe okanye ukunceda kwakhe abalimi abasakhulayo okanye abasakhasayo kuza kunceda imali eza kungena apha eMzantsi Afrika. Kuba ezi zinto bazilimayo zizawukwazi uba zithengiswe kumazwe angaphandle.

Funeka baphathe njengawo wonke umsebenzi okhoyo apha eMzantsi Afrika. Ngexesha lekhefu bafumane ikhefu, nemali abayifumanayo ibe yimali ezawukwazi ukuba ibenzele iimfuno zabo, ingabi yimali encinci.

Xa uzigcina emkhenkceni ziye zihlale ixesha elide, azikhawulezi ukuba zibole kwaye zifika ziserayithi nasebantwini.

Loo nto inceda ekubeni iimbotyi zingakhawulezi zimoshakale okanye zibole, zifike zisemnandi ebantwini.

Angaqala ngokufundisa abantwana abancinci, ukwenzela bakhule benayo laa ngqondo yokulima.

Funeka uyigcine kwindawo evalekileyo engazungena moya okanye izinambuzane, wenzela ukwazi ukuba igcineke imnandi.

Loo nto iya banceda nabo ukuba babe nayo into abayifumanayo. Kuba xa ndizosuka ndiyokuthenga edolophini bazawushiyeka besithini bona?

Ndiza kusebenzisa itrektari kuba iyakhawuleza ukuphethula umhlaba.

Ndingasigcina ngokuba ndithathe esinye ndisenze umqwayito, esinye ndisifake kwiitoti ndisinkonkxe, ukwenzela sihlale ithuba elide.

Loo nto inceda ekubeni abantu babe nomdla wokulima izityalo nasekufuyeni imfuyo. Iziphumo zaloo nto izawuba kukuba abantu bathengisele iivenkile ezinkulu imifino yabo kunye nemfuyo yabo. Loo nto iza kubangela ukuba izinto ezininzi zithengwe apha eMzantsi Afrika kunokuba zisuke kumazwe angaphandle.